Zwipiḓa zwine zwavha na Wi-Fi ya mahala vhudzuloni hashu hu na hodela ya tsini ha dovha futhi havha na moḽo zwi thusa vhaswa vho no ṱoḓa u u apply mishumo uri vha tshi apuḽaya mishumo vha vhe vha na fhethu hune vha kho vha khou ya hone vha ya vha dzula nga masiari vha apuḽaya mishumo vha sina mbilaelo dza uri vhone a vha na data.

Zwine zwa ita uri ndi fhulufhele tshisima tsho khetheaho kha mafhungo musi ndi tshi vhala mafhungo a digithala ndi uri tshisima tshine nda vha ndo ndo khetha tshone u vhala tshone ndi fhulufhelo uri i tshi vha tshi khou ḓisa mafhungo a vhukuma a tshi ḓisi mafhungo o zwifha ane ha ngo thoma a sengulusiwa nga vhoramafhungo vha hone ndi fhulufhela uri hetshi tshisima tshine nda vha ndo tshi khetha tshone ramafhungo wa hone u a thoma a sengulusiwa a wana uri mafhungo ndi a vhukuma a sathu ḓa vhathuni.

Kha vhupo kha vhupo ha mahayani vhathu vha tshe vho thembela mivhigo ya mutsho ya radiyo ngauri radio ndi zwine vha ḓivha zwone vhupo ha mahayani ho ḓalesa vhaaluwa vhane a vha ḓivhi dzi application dza luṱingo thendeleki a vha ḓivhi u shumisa ṱhingo thendeleki ngeno radio hu zwithu zwine vha zwi ḓivha u bva kale zwine vho zwi themba.

Luimbo lune nda lufunesa nga maanḓa lune ṋamusi nda nda thetshelesa lu ya fhodza mbilu yanga ndi khavharendwe nga Lufuno Ḓagaḓa a kha worship house ho lwo luimbo ndo lupfa ndi tshi kho ubvo upfa lufu lwa malume yanga lo lo mmbudza uri kana mini kana mini tshine ra ṱangana na tsho vhutshiloni ra renda mudzimu mbilu dzashu dzi a rula ra renda mudzimu zwoṱhe mathadani ane ravha nao aya a ya ṱuwa ngori rivha ro fhulufhela khae.

Vharengi vha tshi shumisa tshumelo ntswa dza dzi dzi digital na dzi puḽatifomo a zwo ngo fhambanesa kule na musi muthu a tshi yo renga tshithu vhengeleni u na pfanelo dza u humisa zwithu arali zwi songo mu fusha ende ha ndi pfesesa uri muthu muṅwe na muṅwe u tea u guda u shumisa dzi puḽatifomo uri a kone u tsireledza zwidodombedzwa zwawe kha mavemu vhane vhanga mu homboka.

Dzi radio dzi kho thusa nga maanḓa dzi radio dza tshitshavha u nekedza mafhungo kha mivhigo ya lushaka ngauri ri tshi tshavha ndi radio dza tsinisa dzine dzi kona u nekedza mafhungo kha zwithu zwine zwa kho itea zwisini zwa nga hanefho tsini uri hu kho itea mini.

Uri mafhungo ndi a vhukuma ndi ndi sedza uri aya mafhungo o phaḓalalaho kha kha kha internet a kho phaḓadzwa nganyi hu na dzi radio kana vhoramafhungo vhane vha kho amba nga hao na uri ndi a vhukuma heyo ndi iṅwe nḓila yo ṱavhanya u vhona uri mafhungo haya ndi a vhukuma kuma.

Ee hu na mafhungo ane ha ngo bviselwa khagala hu na ṅwana o ngalangalaho miṅwahani yo fhiraho a muṱuku nga maanḓa ane na na musi vhabebi vhawe a vha ḓivhi uri uyo ṅwana u gai vha kha ḓi mu ṱoḓa zwino ndi zwinwe zwa zwithu zwine nda vhona uri hovha ho tea zwo bvisela khagala kha mafhungo o engedzeaho a tshitshavha uri vhathu vha kone u thusana u mu ṱoḓa.

Vhuponi hashu vhana vhaṱuku vha shumisa founu nga maanḓesa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ngeno vhathu vhahulwane vhunzhi havho vha tshi i vha yo sedza mafhungo yo founa na u founeliwa na u rumela dzi email ndi yone nḓila ine ivha yo fhambanyisa nga maanḓesa vhaswa na vhahulwane vhaṅwe vhaswa vha tshi shumisa uri i ya tshikolo u isa dzi assignment tshikoloni u apuḽayela mishumo heyo ndi yone nḓila ine i fhambanyisa vhathu vhahulwane na vhaṱuku.

Thekhinoḽodzhi dza tshivenḓa na dzi application zwi thusa uri muthu muṅwe na muṅwe u a kona u dzi swikelela ngauri u vha a khou kona u vhala zwithu zwine a zwi pfesesa vhahulwane na vhaṱuku navho vha a kona u swika.

Dzi tshaneḽe dzi re kha TV ya sathelaithi vhunzhi hadzo dzi vha dzi khou amba nga luisimane a huna dzine dzavha dzi kho pfhi dzi khou amba nga tshivenḓa hezwi vha zwi kho itea ngauri dzivha dzi kho ita upfhi dzi kone u swikela muthu muṅwe na muṅwe wa afrika tshipembe hu sa tou pfhi dzi khou swikelela vhavenḓa fhedzi kana vha pedi fhedzi mara muthu muṅwe na muṅwe ano dzula afrika tshipembe.

Wi-Fi ya i hwaleaho i takadza uri ndi ya mahala ndi u to humbela u fhiwa zwithu zwa hone zwo zwo khonekhitha wa ita wavho ya mahala wa i shumisa u swikela iwe muṋe u tshi neta kana honoyo muṋe wayo a tshi ri zwo lingana. Fhedzi u shumisa Wi-Fi ya mahala i bora uri mavemu a kona u homboka zwidodombedzwa zwau a dzhia a zwishumisa kana vha tswa tshelede ine iwe muṋe wa u vha nayo.

Data dzi a ḓura ende u ḓura ha data zwi ita uri vhathu vhanzhi vha si vha si kone u dzi swikelela vha si kone dzi shumisa na nṋe dzi a nḓurela lune tshiṅwe tshifhinga ndi a balelwa no dzi renga nda tou humbela vhathu vhaṅwe vho uri ndi khou humbela uri vha vha vha mphe zwenezwo zwine vhavha nazwo kha Wi-Fi ya ri kone u shumisa.

Ndi ri dzi Wi-Fi hedzi dzino ṱoḓa uri vhathu vha ṱalele khungedzelo ri sathu dzi shumisa ndi iṅwe nḓila yo ri vhathu vha kone u vhona zwenezwi zwine yeneyo Wi-Fi ya khou rengisa zwone zwine tshinwe tshifhinga zwi vha zwi kho zwikho ḽengisa muthu ngori u vhuya ḓa afho kha Wi-Fi heyo ya ya mahala ya nnyi na nnyi ndi uri hana data ende uvha a kho nyanga u i shumisa zwo dzhayaho.

U shumisa dzi app dza u rumela milaedza nga nṱhani ha u founa ndi ngori arali u kho shumisa dzi app u soko u rumela mulaedza wa sala zwenezwi muṋe wa founu u dori atshi a tshi fara founu u ḓo kona u vhona mulaedza we a ṋeiwa u fhirisa u founa ngauri tshiṅwe tshifhinga ni ngari ni kho funa na wana muthu a muṱanganoni mitanganoni kana a tshe o fara a balelwa u fhindula na ene muṋe a balelwa u sia mulaedza mara arali ndo to shumisa dzi app dza u rumela mulaedza zwi amba uri zwi vha khwine ni sia mulaedza waṋu henefho u do u wana a tshi fara founu na nṋe ndi funa u shumisa mulaedza wa app nga maanḓa.